Netiweke leyi yi nga yona leyi mina ndzi yi hlawulaka i Vodacom. Hikuva wa swi kota ku loko u lava ku download-a swilo, u swi download-a kahle naswona xa hatlisa a yi fani na le tin'wani. Ya kota ku khoma u etindhawini to tala, na loko u ri le makaya. Naswona e nxavo wa data ra vona, wu le hansi ende wa twisiseka swinene. Va swi twisisa ku hi na vanhu vo ka hi nga tirhi, se nxavo wa vona wu suka wu ri le hansi.

Hi mavonelo ya mina swa antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva a yi a yi lavi e mali yo tala swinene. Xikombiso hi lexi, loko ka ya mi tshama mi ri vanharhu ku ri na mavonakule, ivi ku na ti-laptop kumbe tikhompyuta, ku ta fanele ku data leyi u yi xavaka, loko u xava ya fifty rand u ta fanele ku u tirhisa eka foyini ntsena. A wu nge swi koti ku u tirhisa e mavonakule wa wena, u u u yi hotspot-a. Kambe loko u teke mali u u tirhisa Wi-Fi, wa swi kota ku ka mali yoleyo, u u u u tirhisa e laptop ya wena, na mavonakule, na hinkwavo munhu a nga le ndlwini wa swi kota ku tirhisa data naswona a swi durhi ngopfu.

Loko u ri xichudeni vubihi bya ku u u xava data yo tala i ku, minkarhi yin'wana u nga yi tirhisela e swilo swo homboloka. Loko u nga ri na ntirho wo tala wa xikolo. I nga ve ku u teka mali u teka data liya, u vukela e u u tshamela TikTok na swin'wana u nga dyondzi. Nkarhi wun'wana i nga ve ku u ta ve ku ri nkarhi wa ku u dyondza ivi wena u ta ve u ri ku langutiseni ka TikTok. Kasi vunene bya kona i ku, loko va ku nyika ntirho wa xikolo, u ta swi kota ku u tirha u tlhela u fambisa ntirho wa wena wa xikolo ka ha ri na nkarhi. U nge fambi u sungula u lavana na data.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi kahle ku va herisa data kumbe va yi teka, yi nga yi nga si hela. Xin'wana i ku mikarhi yin'wana u suka u yi vekela ku yi tirhisela swilo swa nkoka, ivi yi heleriwa hi nkarhi u nga se swi vona, a wa ha swi koti ku yisa mahlweni na leswi u lavaka ku swi endla. Ivi swin'wana ndzi nga va tsundzuxaka swona i ku, a va a va a va va nga pimi data ya navusiku yi va data leyo tala swinene. Hikuva sweswo swi endla ku hi nga yi tirhisi navusiku, hikuva hi tirhisa data ya nanhlikani ngopfu. Data ya navusiku a yi tirhi, hi nga kombela ku va nga endli mpimo wa le henhla wa ya wa data ya navusiku.

Data yo netiweke leyi tirhisaka data ya ku a yi na ntikelo kumbe a yi hatli yi hela i MTN. Loko u ya u ya yi xava ka made for me, yi ya wa wa swi kota ku u xava data yo tala hi mali yintsanana. Mikarhi yo tala wa swi kota ku u kuma ya forty rand, ku nga two gig ya navusiku two gig ya nanhlikani. Sweswo swi endla ku u kota ku tirhisa data yo tala hi mali yintsanana. Leswi swi endlaka ku tin'wani ti-network ti pfumala e evutivi bya kona kumbe leswi tin'wani ti-network ti nga swi endleki. A va ku vekeli ntshikelelo ngopfu wo heta data ya wena.

Ndza pfumela ku data hi yona leyi nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete hi ku data a wu swi koti ku u langutisa ti-TikTok kumbe u nghena ka Instagram u hava data loko a ri ku fambeni i pfumala router kumbe Wi-Fi data ra fikeleleka hi ku minkarhini yo tala hambi ku ri kwihi na kwihi wa swi kota ku u ri xava data i nga ve ku ri makuleni i nga ve ku ri switolo swo xavisa swakudya swo fana na Boxer na kun'wana na kun'wana ko fana na le Pep loko munhu a ri karhi a ri ku fambeni wa swi kota ku veka foni laya a sungula ku cina a vekela ka inthanete.

Nxavo wa Cell C hi ku vona ka mina onge hi wona wu antswaka hi ku ku na ti-combo leti nga kona naswona ya khoma ku tlula Vodacom la ndzi tshamaka kona vanhu vo tala va rila hi Vodacom loko u ri le ndlwini a yi khomi kahle i fanele ku i huma handle se Cell C ya ya antswa hi ku yi na four gig speed yina four G speed naswona yi na ti-combo to tala ta ku munhu loko a ri mudyondzi kumbe a ri munhu wo tirhela ekaya wa swi kota ku a tirhisa yona hi ku ya hatlisa hi ku vona ka mina kumbe la ndzi tshamaka kona Cell C hi yona yi antswaka hi ku ya hatlisa na data ya vona ya xaveka swinene.

Sweswo a ndzi lavi ku hemba swa ndzi vavela swinene hi ku data ya masikwana lama ya durha ngopfu swinene munhu u fanele a tirha hi matimba ku a kuma data yo nghena ka Instagram Facebook TikTok na WhatsApp se loko yi hatla yi expire ko ndzi yi xavile yi xava yi tele hi ku nxavo wa kona wu suka wu koteka swa vava swinene naswona ndzi swi vona i nga ri swilo swa kahle hi ku ya hi mina a va fanele ku va nga swi endli sweswo ku loko data ya wena yi nga helangi va nga zi va yi tekini yi nga expire a ku fanele ku ku va wena n'winyi u ti hetelaka yona hi ku u yi xava hi ku wa wu tiva mpimo lowu lavaka ku wu tirhisa.

Mina ndzi tirhisa netiweke ya MTN naswona ndzi tatisa vhiki na vhiki hi ku leri ra n'hweti a ndzi nge ri koti naswona loko ndzi ri xavile ri hatla ri ndzi helela n'hweti yi nga se hela ndzi xava leri ra combo ya two gig navusiku two gig na nhlikani leyi nga fourty rand masikwana lawa khale a ku ri thirty rhandi se hi yona ndzi yi kotaku hi ku ndza swi kota ku ndzi endla swilo swa mina hinkwaswo leswi ndzi lavaka ku swi tirhisa ku fana na ku nghena ka inthanete ni ku langutisa mintirho hi rona data leriya.

Data ya cellphone hi nga vula ku i mali i mali kumbe thikithi ra wena leri ri ku nghenisaka kun'wana na kun'wana la u lavaka ku nghena kona ka internet loko u xave data ra hinkwaswo data leri ku ri ku nghenisa eka inthanete ku fana na loko u lava ku u ya nghena la ku tlangiwaka kona u fanele ku u hakela se va scan-a xilo lexi u nga xi veka evokweni swi fana na sweswo nyana u kota ku u nghena ka inthanete riqingho ra wena loko u ri na data hi yona mali leyi ku nghenisaka kumbe yi endlaka ku u kota ku vona ku ku humelela yini.

Data i xilo kumbe i swilo leswi swi tshamaka efonini swi tirha onge i airtime hi nga swi veka onge i airtime data yi tirhisiwa ku u kota ku u nghena eka WhatsApp Facebook Instagram TikTok hambi ka Google data yi ku pfuna ku u kota ku i video call vanhu loko i lava vundzavisiso wa swi kota ku u nghena ka Google i vutisa loko i lava e ntirho wa swi kota ku u nghena ka Google naswona i vutisa data yi ku pfuna ku u hlangana na vanhu vamatiko i fane onge i thikithi nyana leri ri pfumelaka ku u kota ku nghena u burisana na varhandziwa va wena hi phone.

Xo sungula lexi endlaka ku data eka masikwana lawa yi durha kumbe yi xaviwa hi mali ya le henhla i ku swilo swo tala leswi hi swi tirhisaka swi lava data ku sukela eka mavonakule ku ta eka ti-laptop kumbe tikhompyuta ivi na na riqingho ku nga selulafoni naswona swi lava data hi yi tirhisa masiku yo tala swinene data hi xilungu va ri yi le ka demand na yona yi laviwa ngopfu hala na hala se leswi endlaka ku yi durha i ku yi laviwa hi vanhu vo tala swinene naswona yi tirhiseliwa e swilo swo tala swo hambanahambana se hi leswi endlaka ku yi va na ntikelo ku yi kumeka masikwana lawa.

Nxavo wa data wu le ka xiyimo xa le henhla swinene naswona data yi laviwa ngopfu data se yi fana na xilo lexi hi hanyaka hi xona se yi wela eka swilo leswaku hina vanhu vo tala a ya ha swi koti ku hanya ehandle ka yona hikuva vanhu vo tala va tirha hi va tirha emintirhweni va kota ku tihlanganisa na vatirhi va vona kumbe vathori va vona hi yona data na vana eswikolweni van'wana va dyondza va ri le makaya va tirhisa yona data data yi na se yi xaviwa ngopfu swinene masikwana lama hikuva vana vo dyondza eUNISA na kun'wana va tirhisa yona ku va dyondza ku laviwa data minkarhi yo tala eka swilo hinkwaswo se vanhu va attached kumbe va se va hlangane ngopfu na yona.

Swi tele ngopfu leswi munhu a nga swi endlaka hi data xo sungula lexi nga na nkoka i ku u nga lava ntirho loko u ri na data u tirhisa e riqingho ra wena xa vumbirhi i ku loko u lava n'wana wa wena a ya dyondza exikolweni kumbe wena hi vu wena u lava ku ya dyondza exikolweni wa swi kota ku u tirhisa e data i ri karhi i ri ku dyondzeni loko i ri ka tiko rin'wana kumbe endhawini yin'wana a hi nge u Mutsonga a wu xi tivi kahle xilungu wa swi kota ku i tirhisa e data leri nga le ka selulafoni ya wena ku u vutisa swilo hi Xitsonga ivi swi ku hlamula hi Xinghezi data ya pfuna swinene eka eka ka selulafoni.

Swi tele ngopfu munhu leswi a nga kotaka ku swi fikelela loko a tirhisa e data ya yena xo sungula i ku u nga tihlanganisa na vathori kumbe vathoriwa loko u ri na u ri n'wamabindzu loko u ri munhu wo xavisa e swakudya kumbe u ri na mabindzu wa swi kota ku loko u ri na data u veka eka ti-social media hinkwawo munhu a kota eku vona ku wena u xavisa swilo swa so u kumeka kwihi na kwihi lani swi ta pfuneta bindzu ra wena ku ri tlakuka ri ya mahlweni naswona van'wani va dyondza hi yona data leyi na loko u ri munhu u nga swi tivi ku fanele u ku u ya kwihi wa swi kota ku nghena eka data ya wena u secha location kumbe ndhawu leyi wena u ya ka eka yona.